Go bapala metshameko ya ileketeroniki ka tlhodisano ke mabelo ka gonne go tlhokega bokgoni, leano, tiro mmogo le go ntshe dithuto ka gonne batho ba e bapala ka boitumelo, le boipelo le e e semmuso.

Ee, go nna le dipapadi mo difounung go fokoditse dipapadi tsa motho le motho ka gonne batho ba tsaya nako e ntsi mo di-device-seng tsa bona. Le fa go ntse jalo dipapadi tsa difounu di ka thusa batho go kopana ka inthanete go tsweletsa puisano ka tsela ya dijithale.

papadi ya go thunya ka leano le bokgoni jwa setlhopha.

Di-device tsa ileketeroniki di dira gore dipapadi di nne motlhofo go tsena mo go tsona di kgothaletsa puisano le di thusa go bapala ka inthanete go bona ditshwantsho tse di nnete le go bapala ka lebelo go fetola tsela e batho ba ba lwalang le go tlhagisa ka yona fa go bapisiwa dipapadi tsa setso.

Se ke se ratang thata mo dipapading tsa ileketeroniki difounu tse botlhale ke tlhodisano le dikgwetlho di monate ka gonne di lekola bokgoni, leano le go akanya ka lebelo mme di thusa go tlhodisano le ditsala kgotsa badirisa mo lefatsheng ka bophara.

Go tlhokagala inthanete, o be le data e ngata mme o ka tshameka Call of Duty.

Di ka dira gore o sa ela tlhogo dilo tsa gago tsa sekolo wa kgona dilo tse o tlhoka go di etsa fa letsatsi le tsamaya o go tshwana le Call Of Duty.

Dipapadi tsa inthanete di tlhoka data ka gonne di romela le go amogela tshedimosetso magareng ga sesebedisa sa gago le ya papadi. Go bapala dipapadi tsa inthanete o tlhoka inthanete e tsentseng data e e lekaneng le sesebedisa se se tsamayang le papadi.

Batho ba le bantsi ba bapala dipapadi tsa inthanete bosigo ka gonne go khutla ba na le nako ya go ikhutsa mme inthanete e tlwaetse go nna ka lebelo le le kwa godimo. Fa motho a sa ba go reka data e turang a ka dirisa Wi-Fi a bapale dipapadi tsa online kgotsa a tlhophe dipapadi tse di dirisang data e nnyane.

Dipapadi tsa inthanete di tokafatsaa maphelo ka go oketsa puisano le setlhopha le bokgoni jwa go rarabolola mathata. Ga di a tlholega ga mo nakong e e fitileng ka gonne gone go sena inthanete e lebelo di-device-ng tse di mananeo a tseneletseng kgotsa tsamaiso ya inthanete go tshegetsa dipapadi tseo.

Ditlhopa tsa papadi tsa inthanete di akaretsa tlhophisa ya inthanete, go bonwa ga ditshwantsho tse o sa ditshwanelo le diphefo tsa botshelo. Go netefatsa o polokesego o tshwanetse go melelwane ya nako o se ka wa abelana tshedimosetso ya gago ya botho o ba palelwe batho ba ba nang le ntsha tshwanelo mme o begele boitshwaro jo bo belaetsang.

Batho ba mo mafelong a mogote wa palelwa ke go bapala dipapadi tsa inthanete ka gonne go tlhoka internet-e e tsentseng data e turang le go sena le device tse di mananeo a tseneletseng. Dipapadi tsa inthanete tse go bonwa matlhofo ke papadi tsa mobile tse di jaaka Pac mobile, Free Fire le Candy Crush.

Fa nka nna le sebaka sa go tlhoma papadi ya inthanete nka tlhama papadi ya leano ya setlhopha e monate e tlhomo tlhomologileng le e rutang se sengwe se tlhokegang go fetolwa mo di papading tsa inthanete ko go fokotsa boitshwaro jo internet-e go dira gore e nne polokego go botlhe.